Ku tlakuka ka tihakelo swi tikisela vanhu lava tirhaka va khandziyaka mabazi siku na siku hikuva loko va hakela masiku hinkwawo swa va nonohela eka mali leyi va va ka va yi kuma eka muholo wa vona wa n'hweti.

Vana va xikolo va famba hi mabazi ku ya exikolweni ende swi nga ni tikisela hikuva ndzi nga va ndzi nga tiyimiselanga eka mali leyi mabazi ma nga va ma tlakukile hi ndlela ya kona na lava yaka mitirhweni va famba hi mabazi hambi mina ni famba hi bazi loko ndzi ya emitirhweni so ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku hakela mali leyi ndzi yi kumaka hi xijumana ku ni yi hakela emabazini.

Swivangelo leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ku tatisiwa ka ntsengo wa tipetirolo na tidizele.

Vadyuhari a va kumi swihunguto eka xifambo xa mani na mani hi mhaka ya ku va tshama eka seat-i kumbe eka xitshamo lexi faneleke ku tshama mani na mani.

A ndzi ta va pfuna hikuva i mudyuhari loyi a dendaka mudende a nga tiviki nchumu hi ku hlaya kumbe ku xava mathikithi.

Swi nga pfuna vadyuhari hi ndlela ya ku loko va ya dorobeni kumbe va ya xibedhlele ku ya ku phakeni ka maphilisi kumbe mimirhi ya vona leyi va yi tirhisaka va kota ku oloveriwa.

Khadi ri endla leswaku mali leyi munhu a yi hakelaka yi tele ku tlula ya thikithi kumbe khadi hikuva khadi munhu o tap-a kunene naswona u recharger mali yintsanana ku tlula mali leyi munhu a yi hakelaka hi voko.

Smart card i khadi leri tirhisiwaka ku recharger ti-unite ta ku famba hi tona n'hweti hinkwayo kumbe vhiki endhawini leyi u kumakaka u ku ya hi yona ti tirha hi ndlela leyi munhu u khandziya hi rona bazi a fika a tap-a kunene a nga hakeli mali hi voko.

Ina a ndzi ta ya tirhisa hikuva makhadi ma olovile ku tlula ku humesa mali siku na siku ende makhadi ma na ntsengo wa le hansi ku tlula mali mali yi na ntsengo wa le henhla.

Ina a ndzi ta ya tirhisa hikuva makhadi ya olovile naswona ya na ntsengo wa le hansi ku tlula ku humesa mali siku na siku loko u humesa khadi ntsengo wa khadi wu le hansi ku tlula mali makhadi ya chipile.

A ndzi ta vulavurisana ni vakhandziyi va bazi tanihi muchayeri leswaku loko va karhi va khandziya bazi ku va ni nhlonipho ni nxiximo eka ba mina muchayeri na le ka vakhandziyikulori ku ri loko va ri karhi vakhandziyi a va hloniphani va hlonipha na mina muchayeri wa bazi.

Vachayeri va mabazi i vanhu lava hlanganaka ni swilo swa ku tala emagondzweni vanhu lava chayelaka vanhu vo tala hi yo mhaka va faneleke va leteriwa va nga se sungula ku chayela.

A ndzi ta swi khoma kahle swivilelo swa vakhandziyi hambi ndzi karhele hikuva vakhandziyi i vanhu lava ndzi tirhaka na vona siku na siku ende ntirho wo chayela bazi i ntirho lowu mina ndzi wu tirhaka siku na siku.

A ndzi ta swi khoma kahle swivilelo swa vakhandziyi hikuva i vanhu lava ndzi tirhisanaka na vona siku na siku ende i vanhu lava ndzi tirhaka hi vona siku na siku tanihi muchayeri.

Ndzi endla ndzi nga titwi kahle hikuva bazi hi rona ni tirhisaka rona siku ni siku loko ndzi ya entirhweni ende hi rona xifambo lexi ndzi oloveke loko swi ya eka timali loko ndzi ya entirhweni.

Vachayeri va mabazi va terekisiwa hileswaku mfumo lowu va tholeke a wu va hakeli mali ya ku ringanela naswona mabazi lama va ma chayeleke a hi mabazi lama hanyeke kahle ku fita ku chayeriwa emagondzweni.

Hi mhaka ya ku erivaleni ra swihahampfhuka xihahampfhuka loko xi fane xi tshama endhawu yin'we kumbe xi yima xi teka nkarhi wa ku leha kunene swi teka mpfhuka wa ku leha nyana leswaku xiyimo a xi tekeleli ku yima ku fana ni movha hi swona leswaku ku va na ku kokela endzhaku.

Loko ti-diesel kumbe tipetiroli swi nga tlakulanga a ni voni swi fanerile leswaku mabazi ya ngeteriwa lembe na lembe hikuva a hi vanhu hinkwavo va kotaka ku hakela mali liya ya ku khandziya kumbe va fikelelaka ku hakela mali.

Hi ku vona ka mina ku fanele ku thoriwa vatirhi lavakulu ku endla ntirho lowu hikuva loko ku endla vana ku va ku ri vana va heleketaka vana eswikolweni va va tlurisa emapatwini naswona a swi fanele a swi kahle swi va swi ri nghozi eka van'wana.

Ndzi nga endla leswaku ndzi foyinela maphorisa kumbe ndzi lava vanhu lava va tirhelaka kwalaya tikweni leri ndzi endlaka vutiolori eka rona leswaku va ndzi pfuna ku lava xikanyakanya xa mina.

Loko ndzi famba hi milenge kusuhi ka patu ndzi fane ni endla leswaku laha ndzi fambelaka kona a hi le a hi le ra timovha nakona ni ni fanele ni famba eka voko ra xinene leswaku ndzi va ndzi hlayisekile ndzi nga fambi eka voko ra ximatsi.

Ndzi nga hlawula ku tirhisa bazi ya Intercape Myboet i xifambo lexi xi durhaka swinene nakona i xifambo xa phurayivhete lexi munhu loko a xi hakela a hakelaka mali ya le henhla swinene kasi bazi ri kota ku fikeleriwa hi mani na mani nakona ntsengo wa rona wu le hansi swinene a wu fani na na .

A nga endla leswaku a vulavula na muchayeri wa mabazi kumbe munhu loyi a hakerisaka mabazi leswaku u lava ku rhumela n'wana wa yena endhawini ya xifundza xin'wana kambe a nga swi tivi leswaku i mali muni hi vona va nga ta n'wi nyika vuxokoxoko lebyinene na ku endla leswaku n'wana a fika a hlayisekile lomu a rhumeriwaka kona.

U lava ku xava thikithi ra wehe ra bazi xo sungula mi fane mi lava ku tiva vito ra bazi leri mi lavaka ku xava thikithi ra rona mi ta fika ka inthanete mi tsala leswaku mi lava ku buka thikithi ra bazi ra vito rihi loko ku ri i bazi ra City To City mi fanele mi fika ka internet mi ku mi lava va ku buka bazi ra thikithi ra i ra milava ku buka bazi ra City To City ro ya eJoni kumbe eMpumalanga.

Ku famba hi bazi na vusiku swi hlayisekile hikuva muchayeri wa bazi u fane a tiva leswaku vakhandziyi lava a va khandziyiseke va hlayisekile nakona bazi ra yena ri hlayisekile swinene ri kamberiwile a tlhela a chayela hi xipidi lexi lulameke tivoni ta bazi ti fanele na tona ti va letinene leswaku a kota ku tiva leswaku vakhandziyi lava a nga va khandziyisa va hlayisekile va nga ta fika laha va yaka kona va hlayisekile.

Ndzi nga endla leswaku loko ndzi kuma nkarhi wa ku wisa ndzi wisa hi laha ku ndzi ku ku faneleke naswona loko ndzi ri karhi ndzi chayela loko ndzi swi twa leswaku a ndzi karhele ndzi fanele ku wisa ku papalata magondzo epatwini.

Vuhlayiseki bya tindlela lomu mapatwini byi nga tiyisisiwa hi ndlela ya ku mfumo wu fanele wu endla leswaku mapatu ya fambeka naswona ya tshamisekile na vachayeri ya e va fanele va endla leswaku xipidi lexi va faneleke va fambaka hi xona i xipidi lexi fanelaka eka patu rero va nga tsutsumi ngopfu loko va ri karhi va chayela.

Tiyisisa hi ndlela ya ku tibazi ti fanele laha ti tshamaka kona ti va na varindzi lava va ti rindzaka nkarhi ni nkarhi loko ti vuya lomu ti fambelaka kona naswona lomu ti tshamaka kona ku va ku ri na muakelo lowu ti akeriwaka koho ku khayiwa loko dyambu ri ri pela na ma security lama ma ti rindzaka nkarhi ni nkarhi.

Bazi ra Luxury Coach i bazi ra kahle swinene bazi leri ri kumeka endzeni ka rona ri hlayisekile na makhomelo va vatirhi va ka bazi leri va khoma kahle vanhu eka bazi leri endzeni ka rona ku na TV wa swi kota ku vona TV loko u ri karhi u ri u ya eka rendzo rin'wana na rin'wana leri u ya ka eka rona kasi ku tlhela ku va na maharadeni ya ku pfala mafasitere leswaku endzeni ka bazi ku nga ngheni dyambu loko ku ri nkarhi wa dyambu nakona mafasitere ya kona ya xiyimo xa le henhla ngopfu swinene na loko ri famba a wu swi tivi leswaku u le ndzeni ka bazi ri na mpfumawulo wa kahle wa xiyimo xa le henhla swinene.